I-album yeyona ndiyikhethayo ngenxa yokufuna ukwazi nzulu ngomntu loo ndimthandileyo umculo wakhe, nokuthi bekutheni aze akhethe ezi ngoma kwaye uhlose ni. Kulapho uye ufumane khona intliziyo yomntu, umculi loo umlandelayo.

Yenzeka rhoqo loo nto. Ndiye ndicele ukungcazelwa ngabane-data, okanye ndiye kwiindawo ezineWi-Fi. Kuba nzima ke xa kunetha ngoba ezi ndawo zineWi-Fi ziphandle, azinayo indawo yokufihla intloko.

Ewe, ngamanye amaxesha kuzowube zindiphosile iindaba kumabonakude okanye ngelo xesha ibe iyifowuni elapha kum. Izinto izenza zibe lula.

Ibachaphazela kakhulu futhi yintlungu into ye-data ngoba imali ayikho, ufuna umsebenzi, nayo kufuneka uyithengile ngemali, kwaye amaxabiso axhomile. Kona kona ngumnqweno woba amaxabiso angangehla.

maxesha manintsi iinkonzo zabo anqongophele amayeza. Ngoko ke inganceda uba ngexesha lokuba amayeza abe khona athunyelwe. Inganceda kakhulu ingakumbi kona kona emaphandleni.

sebenzise i-five hundred ukuya kutsho kwi-six hundred. Amaxesha amaninzi ndiye ndiyisebenzisele ukufuna umsebenzi nokujonga indlela endingakwazi ngayo ukungenisa imali ndizawukwazi ukunceda apha ekhayeni nokufaka ukutya phezu kwetafile.

Ngumbono omhle kakhulu ibinganceda nabantu abafuna imisebenzi yokuthi ngalo mzuzu ukhwele kuloliwe ibe khona into oyifumanayo engakunceda.

Ndicinga abantu bayayithanda kakhulu into ezawubachithisa isithukuthezi, ezawubahlekisa ezawubenza bathethe bephikisana. Ndicinga ezi zizisa, ezi nkonzo zizisa loo nto kubantu.

Ndicinga uba ilungile ngohlobo lokuba ngamanye amaxesha kuzawube ufuna izinto kuYouTube ezinokunceda naloo nto ubufundela yona, okanye loo nto, olo lwazi uburhalela uba ungalufumana kuye uYouTube.

Irawutha ingaluncedo olukhulu ngoba lo cimicimi wombane usebenzisa kakubi uyawumisa umsebenzi. Ngoko ke inganceda kakhulu irawutha.

Kukwehliswa kwamaxabiso, uba bangahlisa nje amaxabiso noko bangabizi le mali bayibizayo, ingathi kungabhetele.

Amashumi amathathu eerandi ukwenzela wonke umntu afikelele ngoba baninzi abantu abangakwazi ufikelela abafunayo nabo ubanazo lo mstrimisho, kodwa ibe imali ilutshaba. Xa kunowuhliswa amaxabiso nabanye abantu bangafikelela ezintweni.

Kubalulekile ukumazi umntu endimlandelayo ukuba ungumntu onjani futhi njengokuba ndilandela ndilandela umntu ongandifundisa ntoni. Kungako kubalulekile kum umazi futhi ndazi uba yena ukholelwa eneni, futhi ufundisa ntoni. Kodwa ke ezinye nje ezingasi ndawo iindaba andinamdla kangako ngazo. Kodwa nje ezi zokuba mna njengomlandeli ndilandela umntu onjani, ibalulekile kum.